Ke nahana hore ho tliswa meriana le dipidisi tse sa lekanang. Ha ba tlise dipidisi tse lekaneng hoba ha ho etseha hore polekeng eo bakudi ba i-twenty, ba ka tlisa dipidisi tse twenty five. O thole hore mosadi o a tswala, o tswala ngwana a hlokang moriana. Ho se ho tlamehile hore ho edwe meriana e nngwe le dipidisi tse ding ka baka la hore ho se ho na le e mong a motjha a na se palong a seng a kula.

O ka tshwarwa ke malwetsi a mangata ha o sa itlhokomele, o nwa jwala jwalo ka tlhapi. Ho na le ho hong e ba reng ke kankere. Ho na le kankere ya madi. Ho na le kankere ya letlalo. Ho na le kankere ya matshwafo. Ho na le kankere ya pelo. E leng hore ha o sa itlhokomele, o ka qetella o se o na le bolwetsi boo.

Setjhaba sa heso, ke kopa le nkutlwe hantle ha ke le jwetsa ka mefutafuta ya dikankere. Ho na le dikankere ka ho fapafapana. Ho na le kankere ya madi. Ho na le kankere ya letlalo ebile ho na le kankere ya masapo. Ke ka hoo, ke tla le eletsa hore nako ka nako le tleng le tlo nka madi, re bone hore ha o so be le yona kankere, re kgone ho o thusa nako e sa ntse e le teng hantle.

Tjo, mme. Ke mona shopong ya meriana, ke re ke tlo reka dipidisi tsa hlooho. Atjhe, mme. Dipidisi ke tsena di a tura. Ke bona ho le betere hore ke di tlohele, empa hlooho ya mpolaya. Jwale re tla etsa jwang ha meriana e se e tura tjena le ho kula hona ho se ho le ho ngata tjena?

Banna ha ba bue ka mathata a bona hoba ho na le puo e reng monna ha a lle, seo se lematsa banna ka tsela e leng hore monna a ke ke a phetha a ba hantle ka kelellong. Re tlamehile ho hlokomela maikutlo a banna. Re ba hlomphe, re ba sirelletse hoba ha re sa etse jwalo, e tla ba banna ba bangata be le hore ba kula ka hlooho ebile ha ba kgone le ho thola thuso hoba ba tla ha ba bua ka ho kula ha bona, le seo ba ngongoreha ka sona ka dipelong tsa bona.

E, ke ka reka dihlaiswa tsa bophelo tsa ho tswa di-platform-ong tsena. Hoba matsatsing ana, nako ke ntho e seng e sa leyo. Re dula re le matasatasa. Nako ya ho ya mabenkeleng ha e sa le yo. Ho betere ha o rekile ka founu, o tsebe hore o tla tla le motho a tla o tlisetsa seo o se rekileng founung, a o tlisetsa sona monyakong wa hao ka tlung. Ke ho boloka ha nako.

Bothata ba hore meriana le dipidisi di hlokehe dipetlele tsa mahaeng ke hoba mahaeng, ho hole le toropong. Hodima ho le hole le toropong, ho ka nka nako hore meriana le dipidisi di tlohe toropong di ye mahaeng. Ha ho le jwalo hangata bakudi ba teng ba ka fumaneha hore e leng mmeleng kapa bolwetsi bo e leng mmeleng. Bo a tlala mmele kaofela ebile se ntse ba fokola, ba ntse ba emetse meriana le dipidisi. Ke nahana hore o tlameha ho be le phetoho ha ntse ho etsahala dintho tse tjena, hore meriana e phakise e fihle mahaeng hore batho kaofela setjhabeng ba kgone ho thuseha.

Mokgwa ona wa ho bolla o ntse o le bohlokwa setjhabeng sena sa rona hoba bashanyana ba rona ba tla rutwa ka moetlo wa rona e loreng ha a ba ile di-docto-ng tsa sekgowa, ba kekebe ba rutuwa ka moetlo wa Sesotho, empa ke bona ho le betere hore ha ba ile tshabeng ba tla rutwa botlalo ka ho ba monna.

Dumela, ke utlwa ho tswa motjhini wa X-ray mona sepetlele ha o sebetse. Ke ka o lokisa hoba ke na le nako e telele ke sebetsa ka metjhini ebile ke e lokisa. Nka o bona hona tje motjhini ona ka kgona le ho fumana hore bothata ho ona ke eng. E be ke o lokisa hore bakudi ba kgone ho thola di X-ray tsa bona.

Ka nako ho hlokeha hore setso sa rona re se ke ra se lahla. Ha ke dumellane le ho ya ngakeng e batlang tjhelete e ngata kapa e batlang tjhelete e nyane. Ke dumela hore ha ke kopana le motho kapa ngaka tseleng a be a mpontsha a ntjwetsa ka lesedi kapa ka kganya, e be honna hore ke a mo kgantshetsa na ka bonyane boo ke tlabe ke bo tshwere, kapa ke mo kgantshetsa ka seo ke lakatsang ho mo kgantshetsa ka sona. Se ke bonang hore se mo tshwanetse.

Ka pono ya ka ke bona ho le kotsi hore batho ba se sebedise di-clinic tsa ho rera lelapa, hobane ba tla ima, ba tswale bana ba bangata empa ba sa bone maemo a bona hae, hore ba ka kgona ho fepa bana bao na. Ho thusiwa ngwana ke mpho e tswang ho Modimo efela o tla kgona ho tlisa ngwana lefatsheng e le hore o ke se kgone ho mo fepa na?

Ha ke bone e le mathata ha kereke e le teng e ka thibelang pelei. Batho ba teng ba hlokang ho thibela pelei, ho fumanehe hore motho wa mosadi o se a na le bana ba bangata be loreng ha a kgone ho ba fepa, ha a kgone le ho ba hlokomela. Ha ho le jwalo, ho a hlokeha hore a thibe pelei ya hae.

Ha ke ikutlwa ke se monate mmeleng, ke ke ke sebedise mala a ka ka moriana o jwang ke castor oil. Castor oil e e e sebetsa hantle mmeleng wa motho a moholo le mmeleng wa ngwana. Ho tloha kgale ke e sebedisa. Ke hodile kajeno ke sebedisa mala kapa mmele wa ka ka castor oil.

Lona bashemane seo le se etsang ha se a loka ebile se kotsi haholo. Bojwala ha hona moo bo tla le isa teng. Bojwala bo tla le senyetsa bokamoso ba lona. Hona tjena tlamehile e be le le sekolong empa le dutse mona le nwa bojwala. Tlohelang bojwala bana, e yang sekolong. Thuto e tla pele, e tla maphelo a lona pele.